Ku tlakuka ka mintsengo swi khumba vakhandziyi va siku na siku hikuva va va va nga ri na mali yo enela naswona mi kuma leswaku ku tlakuka mabazi kambe muholo wa vona a wu tlakukangi swi vula leswaku va fanekele va ya hunguta kona kwala muholweni va kota ku engetelela a mabazini kumbe ka swo famba.

Swi nga khumba mina na ndyangu wa mina hikuva swi ta vula leswaku hi fanekele loko hi lava ku ya emadorobeni kumbe kun'wana hi khandziya mabazi hi fanekele hi ngetela mali leyi hi nga hava hi tekaka kokwala kutsongo hi va hi ri na kona hi hunguta hi kota ku engetela leswaku hi kota ku khandziya swo famba.

I ku tlakuka ka tipetirolo kumbe ti-gas-e leti ti cheriwaka leswaku mabazi ma famba.

Vadyuhari a va swi kumi swo hunguta kambe a va fanele va swi kuma hikuva a va na a va koti ku titirhela vadyuharile leswi vulaka leswaku mali yitsongo leyi va yi kumaka hi leyi va faneleke va tifambisa kumbe ku tihanyisa hi yona ku ringanela va ze va ya va ya kuma yin'wani mali.

Ndzi nga va pfuna hikuva ndzi dyondzisiwe leswaku loko ku ri na munhu loyi a lavaka ku pfuniwa etlhelo ka wena u fanele u n'wi pfuna.

Swi nga pfuna hikuva vadyuhari vo tala va tsandzeka van'wani a va ha koti ku titirhela so se ni loko ku hungutiwa swilavekiso swa vadyuhari va nga kota ku fikelela swilavekiso swa vona hi swimalana switsongo leswi va swi kumaka kan'we en'hwetini hikuva va tsandzeka ku tiyimela.

Loko u hakela mali eka karata ra wena ro famba karata ra wena ra ku pfulela leswaku u kota ku famba hikuva ri va ri ri na mali.

Ti-smart card i ta vukorhokeri bya mabazi ti tirha leswaku u kota ku ku tichelela mali ya wena u tifambela na rona kun'wana na kun'wana lomu u yaka kona u tichelela rona eka xipachi xa wena u kota ku ri tirhisa kun'wana na kun'wana lomu u faneleke u khandziya kona.

Ina ndzi nga pfumela hikuva karata ra pfuna leswaku u kota ku seyivha mali ndzi hikuva u kota ku chela mali leswaku u ta kota ku famba ka nkarhi wolowo ku ya fikela nkarhi lowu u nga ta kuma mali yin'wana leswaku na loko u va u ri na ximalana xitsongo u nga kota ta ku xi tirhisa u karhi u swi tiva leswaku u na rona karata ra wena ro tlhariha ra bazi leri nga ta ku fambisa hikuva u chela mali eka rona.

Mintlhontlho leyi va nga hlanganaka na yona i ku lahlekela hi makarata hikuva loko u ta va u cherile mali ka karata ra wena loko ro lahleka swi ta vula leswaku mali yi ta va yi lahlekile.

A ndzi ta swi khoma hi ku vulavula na vona kahle hi ndlela ya kahle yo xixima ndzi va kombela leswaku tanihi vanhu a hi hloniphaneni hi xiximana hi hanyisana kahle.

Hikuva swi na nghozi swinene ku chayela bazi u nga wisanga u fanekele u wisa hikuva u va u rhwale vanhu naswona ku na tinghozi to tala emapatwini ti lava munhu loyi a chayelaka hi vukheta.

A ndzi ta swi khoma ni vulavula na vona hi ndlela ya kahle yo xiximana ndzi va kombisa leswaku hawa ndzi i khale ndzi ri ku chayeleni nakona a va ndzi khomeli loko ndzi ta va ndzi famba ndzi nga tsutsumi kumbe ku hatlisa hikuva ndzi lava leswaku va hlayiseka lomu mandleleni va fika ekaya va ha hlayisekile.

Mintlhontlho ya mabazi yin'wana leyi vachayeri va mabazi va nga langutanaka na yona emitirhweni i vakhandziyi vo kala mahanyelo vakhandziyi lava va dyelaka mabazini va cukumeta kwalaya va thyakisaka mabazi hi ku olovisa na loko va ta va va tirha mikarhi yo leha va nga wisanga.

A swi ta ndzi hikuva ndzi ta va ndzi hlwerile ku ya entirhweni naswona ku ri timhaka ta xitereka xa mabazi a swi ta ni khoma ku biha a ndzi ta titwa ndzi nga tsakanga na kan'we.

Vo tala va tirekisa hi ku tirha tiawara to tala va nga wisi va tlhela va nga ngeteleriwa muholo va holeriwa munhu lowuntsongo.

Swi tele ku nga ha va swiphiqo leswi va ka kona swilaveko swa ku va.

Ndzi vona swi fanerile hikuva lembe na lembe ku tlakuka na mafurha yo chela ebazini hi ku kambe na vona va va vini va tibazi va swi lava leswaku va vuyeriwa loko va ta va va karhi va heleketa vanhu.

Ina swi fanerile va va va va karhi va dyondza naswona va va va nga ri wexe va va va ri na lavakulu na lava va swi tivaka va nga na vuswikoti va va va ri na vona ku va tlhogomela va va komba ndlela.

Ndzi ngo ho kombela vanhu va muganga kumbe lava va va ka va ri kusuhani leswaku va ndzi pfuna ku xi lavalava ndzi nga ha vutisa leswaku a va xi vonganga loko ndzi nga xi kumi ndzi nga tsutsumela emaphoriseni ku ya veka nandzu.

U fanele u famba eka patu leri ku taka timovha hi le mahlweni ka wena leswaku u kota ku ti vona ku ri loko tshuka ku ve na swin'wana u kota ku ri papalata u ngo ho ambala na timpahla to vonaka leswaku vachayeri va ku vona.

Xo sungula u fanele leswaku u vutisa lava va swi tivaka kumbe vatirhi va swona ku ri la n'wana a yaka kona i mali muni naswona u ya fambisa ku yini ku hundzela emahlweni kutani u ta kota u ta kota ku n'wu nyiketa mali yo ringanela kumbe ku hundza.

Kokwani ku kuma thikithi ra bazi eka inthanete u fanekele u nghena eka inthanete ka swilo swo fana na vo Google u kambisisa kumbe ku nghena eka lava u lavaka ku xava ka vona thikithi swi ta komba kwalayani ku ri u fanekele u lava thikithi ro ya kwini u suka kwini swi ku komba na ntsengo lowu u fanelaku u wu hakela kambe u fanekele u hakela hi hi phone ya wena bangi ya wena ya le foyinini.

Ndzi nga hlula hi ku etlela nkarhi wo pima kumbe nkarhi wo enela ndzi wisa ndzi wisisa miri wa mina no ti swona swo tala swo fana na switopi swa mabyala ndzi nga nwa na mati lama ya eneleke ndzi kota ku miri u wisisa miri wa mina.

Va ngo ho tiyisisa hi ku akeleta leswaku va swa le handle swi sala handle swa le ndzeni swi va ndzeni naswona swa le handle va nga koti ku nghena a ndzeni.

Bazi ra Luxy Coach ri kahle swinene ri na na vachayeri va timbilu ta kahle lava va chayelaku kahle va nga ri ku tsutsumeni va swi tivaka leswaku va khome vutomi bya vanhu endzeni ka mabazi.

Ndzi nga hlawula bazi leri ri nga kambisisiwa ri nga yisiwa eku kambisisiweni leswaku va cheka kumbe ku kambisisa ku ri leswi ra pfumeleriwa ku famba maendzo na naswona ndzi nga lava bazi leri ri nga na ri nga basa ri tlhela ri va na swo tshama swa kahle leswaku ndzi kota ku ti londla loko ni tshamile naswona ri va ri karhi ri hakerisiwa mali yo ringanela.

A ndzi titwi kahle hikuva a ndzi fanele ndzi xavile thikithi ra mina ra bazi nkarhi wa ha ri kona.

Ya hambana hi ku hlayiseka na timali leti ku hakeriwaka tona mina ndzi nga chuza My Boet hikuva hi yona yi nga na ntsengo wa le hansi naswona yi hlayisekile.

E-e a swi hlayisekanga hikuva navusiku ku va ku ri hava vanhu kumbe timovha to tala emapatwini leswaku loko wo tshuka u humelele hi nghozi i nga kuma ku pfuneka hi kan'we kumbe hi xihatla naswona navusiku ku va ku ri xinyami u ta tsandzeka ku vona ngopfu swa le mapatwini ya le henhla leswi endlaku leswaku u fanekele u chayela hi vukheta loko u ta va u karhi u chayela na n'wina vakhandziyi mi va mi ri nghozini hikuva a mi swi tivi leswaku lomu mi yaka kona mi ya hlangana na yini hikuva lomu tikweni ku tale swigevenga.